Dintsho tseno di ka tswa ditlholwa ke go belegela kwa ntle ga bookelo kgotsa tlhokego ya go tlhokomelwa pele ga pelegi. Mme di ka thibelwa ka go ruta baimana go nna le tlhokomelo ka nako ya bone ya boimana, kgotsa go baakangwa ga dipalangwa tse di ba isang bookelong le ditsela tse ba tsamayang mo go tsone. Ba ka bowa gape ba tsenngwa sekolo ka ga tsa boimana le tsa go sireletsa mmele wa gago ga o le moimana.

kgotsa di tse re di tlhokang ke bookelo bo bo enough.

Ba ka fiwa babereki ba dipetlele kgotsa ba dire le lenaneo le mo go lone babereki ba tla tsamayang mo metseng go tlhola bagodi, le go ba tlisetsa ditlhokego tsa bone. Kgotsa puso e ka ba tlisetsa di-ambulance tse di ke ba tsayang ko metseng ya bone di ba isa ko bookelong, di ba tseye ko bookelong di ba busetse ko motseng.

Batho ba ba nang le bogole ba kopana le dikgwetlho tsa go se amogelwe ke morafe kgotsa community, go tshwedisiwa botlhoko ke batho ba ba mo community-ing ka ntlha ya go ba ka bogole jwa bone. Mme re le baagi re ka rutana ka botlhokwa jwa go amogela batho ba ba nang le bogole kgotsa re ka rutana gore go tshedisana le bone sentle go tlisa phetogo jang mo matshelong a bone.

Re ne re tshwanetse go nna sekgala sa dimetara di le one point five to dimetara tse pedi. Se ne se thusa ka gonne bolwetsi bo go le gantsi bo tshelana ka go amana kgotsa go kgwelana mathe, ka jalo ne re sa kgone go ka amana kgotsa ga o bua mathe a gago a ba a tshelegela motho o mongwe mme o ka tshwaetsega.

Dikago tsa kalafi tsa puso, ministry of health and wellness, di-organization-e tse di jaaka bo non-government organization le mafaratlhatlha a boitapoloso a a tshwaneng le bo Facebook, Instagram, Twitter, jalo jalo.

Go rulaganya pelegi ke tshwanelo, go tlhokomelwa sentle ge moimana, ka go ruta baimana ka go itlhokomela kgotsa go ipabalela ka nako ya bone ya pelegi kgotsa ya pele ga pelegi. Le gore ke eng se ba tshwanetseng go se dira se se ke tlang se tsenya matshelo a bone kgotsa a bana ba ba imileng mo kotsing.

go tlhoka dikgomo le balemi ba ba kwa lefeleng, tlhaolo ya setso le bong.

Go le botlhokwa gore bagodi ba isiwe kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi ka gonne o fitlhela nako tse dingwe mo malapeng mogodi a setse le bana. Mme e le bana ba ba tabogang mo nageng kgotsa bana ba ba senang tlhokomelo e e lolameng mo bagolong ka jalo ba itshiela majwala ga ba fetsa go itshiela bojala ba betsa bagodi ebile ba ba tseela tsone ditšhelete tsa bone tsa bogodi tsa gore ba ba ka tsone ba ya go reka nnotagi ka tsone. Mme ebile o kgona go fitlhela mogodi a sena tlhokomelo e e siameng ka gonne ngwana o tlabe a tlisitse molekane mo motseng wa mogodi e be e tshwanelwa ke gore mogodi a feleletse a mo tlhokometse a ba a mo tlhokomelela le molekane. Go sa nneng jalo o fetsa a sotlaka ka ditshwanelo tsa mogodi mme a sana tlhokomelo e e siameng.

Ke akanya gore bagodi ba ka tsamaya le batlhokomedi ba bone ka nako ga baya go tsaya melemo kgotsa ditlhare tsa bone kwa tleliniking, gore ba kgone go ba gopotsa gore mmooki o ne a re melemo e newa jang kgotsa dipilisi dinowa ga kae ka letsatsi. Le gore puso e ka hira batho ba e leng gore ba tsamaya mo metsing go ka thusa bagodi ka dipilisi tsa bone ga nako ya gore ba dinngwe e fitlha le gore ba ba gopotse gore di newa jang kgotsa ga kae ka letsatsi. Mme ditlamorago e ka nna tsa gore bagodi ba seka ba tshela sentle ka itekanele e e siameng kgotsa bangwe ba bone ba ka latlhegelwa ke tlhaloganyo ka ntlha ya go sa nwe ditlhare tsa bone kgotsa go latlhegelwa ke matshelo a bone.

O feta mo ditshenyegong tsa madi, o fitlhele ko bookelong ba dirisa ditšhelete mo dilong tsa bone tse e leng gore ga di ame bookelo kgotsa melemo ka sepe. Seo se dira gore go okediwe ga di inšorense le gore go tlhoke botshepegi ga badiri ko ditirong.

Mekgwa eno e thusa ka go alafa mmele ka tlhago, go tshegetsa ditlhabi mo mmeleng, go dirisana le badimo ka tolamo.

Dithulaganyo tsa go fepa bana di na le seabe se segolo thata mo matshelong a bana, ka gonne go le gantsi bana ko dikolong ba bona dijo mme e le tsone dijo tsa ba tsa letsatsi go ya jaaka ga ba le dikobodikhutshwane. Ka jalo go fa bana dijo ko sekolong go na le seabe se segolo thata mo go thuseng boitekanelo jwa ngwana, gonne bontsi jwa bana ka dinako tse dingwe o fitlhele ba sa kgone go bona dijo tse di siameng kgotsa tse di tshwanetseng mebele ya bone ko malapeng mme ko sekolong ba di bona.

Dithulaganyo tsa go fepa bana ko dikolong di na le seabe se se tona thata mo boitekanelong jwa bana ka gore ka dinako tse dintsi o fitlhela bana ba le dikobodikhutshwane, ba ya sekolong ba sa bone dijo mme le ko malapeng di seo dijo. Ka jalo ga go le jalo o fitlhela dijo tse di fiwang bana ko sekolong e le tsone tsa bohelo ka letsatsi tse ba di jang gonne batsadi ba tlhoka kgotsa ba humanegile. Mme seo se thusa bana go nna le sengwe sa go tshegetsa mala go fitlhelela letsatsi le le latelang.

motho mme e a senya. HIV ke kokoanatlhoko e e tsenang mo mmeleng wa motho, mme ga e senya boitekanelo jwa mmele jwa go tshireletsa ka jalo ga e sa e ka fetogela go nna bolwetsi jo bo kotsi mme ke kgotsofetse ka ditirelo tsa puso ka gonne ba re thusitse ba re melemo kgotsa dikalafi tse re kgotsa ba rutile gore ka ipabalela jang gore bo seke ba re tsena.

gore go nne le diphetogo kgotsa ditokafatso ka ntlha ya ke bone batho ba e le goreng ba bona ditiragalo tse di diragalang ko ditleliniking kgotsa ko di-hospital. Mme ka jalo ba ka kwalela puso kgotsa ba kopa badiri go ba thusa go kwala kopo e batla ko pusong gore ba kwale dingongorego tsa bone mme ba kwale gore ba tlhoka diphetogo tse dife mmogo le tse .

ya tshedimosetso ya inthanete e na le seabe se segolo mo go tsietseng batho ka gore o fitlhela nako e nngwe batlhagisitse melemo e e rileng, ba bua ka mokgwa o e ka thusang ka teng ebile e le kalafi e e kotsi thata e ka alafang bolwetsi jo o nang le bone ka matsatsi a le mabedi or-e letsatsi. Mme ga o fetsa go reka molemo wa teng, o bo o fitlhela e le gore o o dirisitse morago ga nako e e kalo mme ga wa bona thuso epe, mme e ka bona molato ka go report-iwa kgotsa go thibela batho ba bangwe go reka melemo eo.

Balwetse ga ba sa kgone go reka melemo e ditlhwatlhwa tse di kwa godimo, go ka diragala gore ba feleletse malwetse a bone a sa alafege ebile ba sa bone thuso e e lolameng ka gonne bangwe ba bone ba tlabe ba le dikobodikhutshwane ba sa kgone go reka melemo ka ditlhwatlhwa tse di ko godimo. Mme bathapi ke nagana gore ba ka ba direla selo se se bidiwang installment-e ka Seesemane se e leng goreng ba tla reka melemo mme ba e duele ka dikgwedi di ka nna pedi kgotsa tharo, bontsi ba e dirisa.